Fa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela e kgolo. Batho ba ba senang tiro gantsi ga ba kgone go reka data go lekaneng. Se se dira hore go nne thata go batla tiro mo inthaneteng. Ba palelwa ke go romela dikopo le go tsaya karolo mo ditherisanong tsa inthanete. Ka jalo, ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ka oketsa mathata a batlhokatiro.

Ke dirisa data ya letsatsi le letsatsi gore ke kgone go tsena mo inthaneteng le go dirisa mafatlha a me. Ke e reka ka twenty ranta mme e tsaya letsatsi le lengwe fela. Data eo e dira sentle ka gonne ke ka kgona go batla dilo, go romela dikopo le go buisana le batho. Ke tlhopha data eo ka gonne ga e ture thata, mme e fitlhelela se ke se tlhokang ka letsatsi. Gape e botoka ka gonne ga e senye madi a mantsi fa ke sa e dirise ka nako e telele.

Kgwedi e e fitileng ke rekile data ka hundred rand mme e nkamogetse beke e le nngwe fela. Ke e dirisitse go batla tiro, go buisana le ditsala le go tsena mo mafatlha a loago. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele tlhwatlhwa le gore data eo e tsaya sebaka se se kae. Go botlhokwa go bapisa ditlhopho tse di farologaneng tsa di company. Ka tsela e motho a ka tsaya data e e siameng madi a gagwe le ditlhokego tsa gagwe.

Ke ka itumela fa ke ka nna le data ya ten gig ka kgwedi. Ke ka e dirisa go batla tiro, go bala dikgang le go tsena mo mafatlheng a loago. Data eo e ka nkamogela kgwedi yotlhe fa ke e dirisa ka kelotlhoko. Ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi hore ke tle ke rulaganye tiriso ya me. Ka jalo, go nna le data e e lekaneng go dira gore dilo tsotlhe di tsamaye sentle.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola thata tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone. Lebelo le le kwa godimo le tla dira gore re kgone go lebelela difilimi, le go tsaya karolo mo dithutong tsa inthanete ka bonako. Madirelo a a ka tswellwang, mosola thata, ke a a sa diriseng di-technology kgotsa a ikaega thata ka mekgwa ya kgale. Ka nako e nngwe, five G e tla tlisa ditšhono tse diša jaaka tiro ya borwa kgwebo ba inthanete le mekgwa ya go ithuta e e ikemetseng. Ka jalo, five G e tla bula dikgoro tse dintsi tse diša mme gape e ka dira gore bangwe ba sale morao fa ba sa ikamanye le kgatelopele.

Tsala ya me fa o batla go dirisa mafaratlha, o tshwanetse pele go reka data mo company-ing ya mogala. Fa o se o rekile, data e o e tsenngwa mo mogaleng wa gago ka tsela ya SMS kgotsa ka kgetho ya App ya company. Fa e setse e tsentswe, o ka bula mogala wa gago wa tsena mo inthaneteng kgotsa mo mafatlheng a loago. Data ke yone e go dumelelago go buisana le ba losika, le ditsala ka melaetsa kgotsa dipitso tsa inthanete. Ka jalo, fa o sena data, mogala ga o kgone go tsena mo inthaneteng.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako, nka leka go reka bundles tse di kwa tlase tse di tshwanetseng madi a me, ka bo ke dirisa Wi-Fi fa e le teng ho boloka data ya me. Go botlhokwa gape ho tima dipholo-gram-o tse di dirisang data. Ke tshwanetse ho dirisa data ka kelotlhoko jaaka ho se lebelele difilmi ka boleng jo bo kwa godimo thata. Ka tsela eo ke ka netefatsa gore data ya me e bolokega mme e tsaya nako e telele.

Nna fa ke ya lebenkeleng ke rata go reka data ka kotlologo ka gonne go motlhofo ebile go tsenngwa ka bonako mo mogaleng. Batho bangwe bone ba reka mowa mme ba o fetole gore e nne data. Se se ka nna molemo fa o batla go boloka madi ka gonne mowa o ka tsaya lobaka lo lo leele. Go botlhokwa go bapisa ditlhwatlhwa gore o itse gore ke mokgwa ofe o o molemo mo go wena. Re ka boloka madi gape ka go dirisa Wi-Fi fa e le teng kgotsa ka go laola ditshegetso tse di dirisang data fela ka morago. Ka jalo, tsela nngwe le e nngwe, e ka thusa mme go kgetha e e go tshwanetseng go thusa go boloka madi.